Re apara diaparo tsa mofuta wa letlalo kgotsa tsa tshega e setlha, skirt-e kgotsa moitlamonyana wa banna kgotsa basimanyana le dibaga kgotsa makgabisang a go tshwana le skirt-e ka mmala. Go ya ka setso se fetogile go ya ka dingwaga tse di feta. Ba dirisa wool kgotsa mogala go dira diaparo tsa mofuta wa setso gompieno.

Go apara meaparo ya setso kwa meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference go botlhokwa ka ntlha ya gore go ipela ka setso sa gago, o ikemeletse ka go ya ka culture kgotsa setso sa gago, o motlotlo ka setso sa gago. Mme ga ke bone sepe se se phoso ka go apara moaparo wa setso ko di-conference-eng kgotsa ko ditirong tse di botlhokwa.

Moaparo wa setso wa basadi o montle ke wa letoise fa ba ya go nyadiwa kgotsa fa ba ya ko lenyalong. Ke one o montle mo basading wa seTswana.

Go ya ka setso sa maZulu kgotsa maXhosa ga e bone sepe se se phoso ka moaparo wa bona wa setso. Ka gonne setso sa gago wa se emela, wa se itlhompha, ebile o ikana ka sone. Ke sone se se go 'irang motho segompieno. Engwe gape ga ke bone phoso ya gore bašwa ba apare diaparo tse dikhutshwane kgotsa ba ntshe dinama, ke setso.

Fashion-e ya gompieno, diaparo, dibaga, dilwana di tshwana le tsa setso ya bogologolo. Ba dirisa mebala kgotsa di-colour tsa setso go dira fashion-e, diaparo le dibaga. Mme go bontsha gore motho ke wa setso se feng, ga go bonolo ka gonne mongwe le mongwe gompieno o apara se a se batlang kgotsa se a se ratang.

Go ya ka setso sa gompieno fa mosadi a senna go nyalwa, o tshwanetse gore a apese magetlha, a rwale mo tlhogong, a apare mosese go bontsha gore ke mosadi wa motho, go bontsha le gore ke makoti. Gonne o tshwanetse a itlhomphe, o tshwanetse a tlhompe lenyalo, o tshwanetse a tlhompe kwa nyetsweng teng le go bontsha gore ke mosadi o nyetsweng.

Meaparo ya setso ya seTswana e dirwa ka lesela kgotsa wool-u kgotsa ditlhale go di roka. Maina tsona diaparo tsa seTswana tse ke di itseng ke tshega, moitlamo, leteisi, ke shawl-o le tuku ya seTswana.

Kakanyo yaka magareng ga setso le diaparo tsa basadi ke gore mosadi go apara setso sa gage ka tshwanelo, ka tsela e go tlhokegang ka gone. Mme mosadi, ga re mosadi wa motho o nyetsweng tshwanetse apare sentle go ya ka go bontsha gore ke makoti. A apeswe magetlha, a apese le tlhogo ya gage go bontsha seriti sa mosadi.

Diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa gompieno, ka ntlha go bontsha gore fa culture kgotsa setso se tswelela pele. Mme ga se tswelele pele go ya ka fashion-e ya bogologolo, ba farologanya phapano magareng ga fashion-e le setso go bontsha gore ga se selo se se tee kgotsa se se mmogo.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa ka basadi go apara go ya ka setso se ba nyetseng ka sa sona. Setso sa gompieno se lebagane thata le basadi ba ba nyetseng ka gonne mosadi o tshwanetse go bontsha gore ke mosadi wa motho, o tshwanetse go bontsha seriti sa gage, o tshwanetse le go bontsha gore mosadi wa lelapa. Ka setso sa gagwe setso se na le seabe se mo go bolokeng ngwaoboswa ka go fapana-fapana, go gontsi ka gonne di tswa ga di fani, ebile ga di tshwane.